Tsatsing la ka la lobola, yaba ke hlapile ke motle bo rakgadi ba potapotile. Ba nkapesa seshweshwe se setle se mebala. Yaba ka ntle ke medidietsane, ke dikuku, ke kgemere, ho nka nama le bo malome ba thabile. Yaba ho monate fela ka hara ho lelapa la batswadi ba ka le bona, ba motlotlo hore ke mo ba hodisitse ho fihlela le nna ke ba moholo, ke ba mosadi, ke ba mokana, le nna ke itshwara hantle hore ho ka bana le lelapa le leng hore le ka etela lapeng la bona le tlo kopa nkgo ya metsi. Monate o mokalo.

Lenyalo le leholo haholo letela hore ha wena o cater-a neng neng e tsamaya o etsa diphoso. Re hopole hore ha o phehela batho ba bangata diphoso di a hlaha, empa ha ke ke rate hore ha lenyalo le leholo re be le bathusi ba bangata ba leng hore ke bona fela ba tlo dulang di pitseng batlo re thusa. Ha re batle batho ba ka ntle hobane batho ba ka ntle e tlare ha qeta ho tshela pitsa yaka letswai o mong le yena a fihle ae foduwe ae tshele letswai a e senye wetswe monate. Ebe kare nna le basebetsi ba ka, ke rona ba diphoso.

Nna hoya ka moo ke tsebang teng. Hothwe bohlokwa ba ho pheha dijo tsa setso meketeng le mafung, ke hore re feletse motho ka setso sa hae. Dijo tsenana tse monate tse monate di monate ka nako eo haa motho a ntsa phela. Empa tlamehile ka meketeng re laele melao re latele more tswang teng. Re utlwe le batho ba baholo ha ba re eletsa. Sekanna ra ya ka mora ntho tsena tse tala tse ngata.

Mafumahadi ke a bona a busa metseng e mengata empa bothata ba bo mme ha ba busa hona le mesebetsi e mengata e sa tsebeng ho etsa ebile hangata ba dula ba shebile katleho le tswelopele ya bona ba sena taba le setjhaba. Ee re ba hloka hobane ba na le tjhebelo pele, empa tse ding tsa dintho ba fokola ho tsona.

E na ya hore diaparo tsa diaparo tsa matsatsi a kgethehileng yona, ke bone dintho le ntle haholo hobane nna ke tsoha fela ke ikutlwa hore ke batla ho apara seshweshwe, ke theohela ka sona. Ha le mosebetsi ke mosebeletsang ha tlameha ho lwana hoba ke apere setso saka. Le bana ba rona tlamehile ba tsebe setso sa bona, ba sa apare ka nako le nako e seng ha nngwe ka selemo. Bana ba tla tsebella kae hore na ba hlaha kae kapa ba ya kae ha rona re ba lahla re le batswadi.

Nna hoya ka maikutlo a ka ke nahana ea kgwebo ya ho rekisa dijo tsa setso e ka atleha. O hopole matsatsing a na na bophelo bo tatile, batho haba sana nako mohlala, hao sana motho a tlabang le nako ya hore a tsamae aye selakgeng a fihle a re ke malamohodu, e leng hore a ntse a le maemong a matle, a fihle a hamme a hlatswe. O hopole ke mosebetsi ho hlatswa malamohodu fela re sa bolele hona ho a pheha le ho a pheha anka nako e telele. Jwale ha nna ke tla ka kgwebo ya ho di rekisa. Kea hlatswa ebile kea pheha, ke ipha nako ke mosebetsi wa ka a kere. E re ha wena o tjhaisa, o nthole ke dutse mane renkeng ke rekisa dijo tsa ka tsa setso tse futhumetseng. Motho le motho a ka di reka ebile a di bona hore di hlwekile, di nkga le ha monate, di pheuwe ka setso. Batho ba ka di reka ke kgwebo le ntle haholo, e ka etsa tjhelete e ngata.

Hai nkile kaya lenyalo le leng? Yaba lenyalo la ntse leya hwa bana le di tshetisonyana. Le nako hae ya sebe nakong hantle. Ya ba monyaduwa o fihla ka mora nako, monyaduwa ile are ha fihla yaba maswabisa hobane mose wa monyaduwa ke haosa kwaleha ka morao. Qetellong hee ya tsamaya elyaba ntho e re shebang raya le hore ya monyaduwa o thabile ke tsatsi la hae, Yaba nako yane ya hore re tlo ja le bana ba di pheo le bona ba fihla lata ha ba ntse ba fihla lata monyaduwa an tse a eya kwana le kwana. A le ka ho ba founela yaba motho ke ona wa mo hata. Ha mo hata yaba mose wa monyaduwa wa taboha hona ka morao ka mona wa taboha. Yaba masolwabisa a mang a mangata fela.

Nna nka sere ke e mong wa sehlopha sa thapelo sa setjhaba hobane nna ke motho wane e leng hore ke kgolwa ebile ke nahana hore motho o tlamehile a rapela a le mong. Hopola hore thapelo ke puisano ya hao le mmupi wa hao. Otlo bua jwang le mmupi wa hao o le ka hara batho? Puo ya hao le mmupi wa hao tlamehile e etsahale sephiring sa hao. Empa tsona dihlopha tseo tsa di thapelo ke ke di bone ba kopanele malapeng a ba bang ba bekeneng moo ba kopane le ka matsatsi le dinako tse itseng. Hangata ba rata nakong yane ya mantsibua, ha ba bang ba se ba tswile mesebetsing. Empa nna tjhe ke empa fela ke se na kgahleho dihlopheng tseo tse kareng tse jwalo.